Mngani wami, ngaze ngaphatheka kabi. Lolu sizo uludinga ngesikhathi esibuhlungu nesinzima kakhulu, manje uma bese bekwalela, kusho ukuthi sonke sisenkingeni mngani wami. Sengikhathazekile manje ngoba nami senginezingane futhi impilo ayinaso isiqiniseko sokuthi uzophila unophakade. Ingabe sizokwenzenjani mngani wami?

Isikhathi sokulinda ukuthi ube yilunga lomshwalensi sivamile ukuthi sibe unyaka. Kweyami inkampani, kuzoba izinyanga ezintathu nje, ngizoba neplani labogogo elizobhekana nezalukazi nje, ngibenzele uncedo uma bevelelwe inkinga. Ugogo ngeke adinge nokuthi ayokwenza ikhophi, i-death certificate noma yiliphi iphepha nje elibhekene nokugcwaba. Sizothumela umuntu ophuma enkampanini yethu ayokwenzela ugogo yonke into ayidingayo.

Izici esingasetshenziswa ukuthi ungayisebenzisi i-overdraft, uhlale nje wonga imali ubeke futhi nemali ozoyisebenzisa mangabe unesimo esiphuthumayo ngoba ine-interest, iyakhula futhi nebhange lingalivala i-akhawunti lakho.

Uyasiza umshwalensi uma ngabe mhlawumbe imoto izontshontshwa noma imosheke, uyakhona ukuthi unikeze enye imoto, umshwalense yakhona ukukhokhela lowo monakalo. Uma ngabe wena wenze ingozi, inshorensi, umshwalense uyakhona ukuvala izindleko zokulimala kwala bantu ababe kuleyo ngozi leyo. Uma ngabe mhlawumbe kunomuntu olimele, umshwalense nawo uyasiza ekukhokheleni, izindleko zabameli umshwalense uyakhokhela nazo.

Sizokusiza lesi sibonelelo ngoba uzobe ungasebenzi ngaleso sikhathi, so kubalulekile ukuthi ufake leso sicelo ngaleli khefu. Uma ungasebenzi, mhlawumbe uzobe ungenayo imali futhi siyazi ukuthi uma uhleli ekhaya usebenzisa imali eningi, izosiza kwezinye izindleko uma umntwana esekhona.

Lingaholela emikhubeni emibi yezimali, ingqondo nayo iyajwayela ukuthi lukhona lo sizo lolu olukhona uma ngabe kungahambi kahle kodwa usizo lwakho kumele lube sekubekeni imali yezimo eziphuthumayo. Iyo indlela ozolwisana nayo isiqu se-overdraft.

Akacabange nje ukuthi uzonethezeka kanjani uma ngabe sekazi ukuthi konke kulungile futhi sekumele nje inkinga ezovela ngoba vele elokufa alibiki. Ngingamcabangisa ukuthi ngimkhumbuze futhi ukuthi kuzodlula njengoba kuhlale kudlula futhi sizokhohlwa, sifunde kuko kona loku.

Hhayi, mngani wami, hhayi cha, le yona angiyikholelwa ngoba imshwalense eminingi inezinyanga eziyisithupha kuya onyakeni. Kuya-ke ngokufa osuke ubhekene nakho kodwa-ke mina ngingakuxwayisa ngikweluleke futhi ukuthi uye ezinkundleni zokuxhumana, ubuze ubuzisise ukuthi ngabe kuyiqiniso na ngale nkampani yakho.

Ngayiboleka imali kumashonisa, ingane yayigula, ngidinga imali yokuqasha imoto ukuthi ingane ifike esibhedlela. Ya, kwakunzima ngixakekile.